Nnete di sebediswa tse bohlale re a di rata haholo. Ee hape le di papatso tsa teng di ngata man, haholo di ngata e bile di na le tshitiso e kgolo. Haholo-holo ha motho a tlamehile a nke qeto nthong eo ae batlang mohlala, ha motho a lo reka phone e ntjha. Bothata ba phone ena o tla ba kopana le phone e ntseng e batlile e tshwanang le yona eo. Mara ka lebaka la hore ebile ha motho a teng a ka thola hantle, a na le tjhelete e e bonahalang. O iphumana a tswile ka tlung aitse ole reka phone. Phone e bitswang Samsung eight twenty three. Mara a iphumane a na le tjhelete e fihlelang mohlomong eight thirty five a ifihlelle a se a se na le hore na o nka qeto ya hore na, o batla founu e nang le di features di feng. Tshitiso e hlaha hona mono.

O ka latelang hore motho a tsebe ho kena sethwaleng sa di tshwantsho tsa mmino. Network-eng ho hlalosa hore ho tsebana le batho ba bang ba ka sehlohong hore o tsebahale le wena o tlamehile o tsebane le batho. Ho hlokahala Internship. Internship ke ho se ho kena mosebetsing o lo ithuta ka tsamaiso le hore na dintho di etsuwa jwang. Ka hara sethala sa mmino, o be le tsebo ka botlalo. Mentorship o be le motho ya tlatlang ao thusa ho o hodisa ka hara setjhaba sa mmino o tsebahale a kgone ho etsetsa tse ding tsa dintho tse hlokang bona batho ba ka hodimo dimo. O be le tjantjello lerato ntho eo nthong eo oe etsang. Mme hee o tla patala hoya ka hore na o rekisitse di album tse kae kapa o binne meketjana e mekae le hore na album ya hao e ba na le di royalties tse kae.

Tjhe, nnete fela ha hona motho a ileng a nthusa haholo jwang ha ke le di molong. E a ithlahela yona ha ke bula Wi-Fi platform phone-ung. And then e tla tjho e tla mpolella hore ke ya mahala kapa ha se ya mahala na. Ha ese ya mahala, o tla bona ka ho batla password. Ha e le ya mahala e kenya melaetsa fela ho sena mathata. Wena sa hao fela kore o turn Wi-Fi ya hao on e founung.

Nnete fela ha hona nthwe jwalo e re etsang. Re tlameha fela hore na neng re tshepele data ya rona ere rekang straight. Hobane ho feta feta moo ha hona nthwe re kgonang hoe tshepa re tlamehile re be re emele hore e kgutle e be hantle Wi-Fi. E kgone ho sebetsa kapa ho lokise tower-eng toreng ya teng ka mora mono hee ho tlaba betetshana. Empa hee ho feta feta moo, hoya ema ha ele hore ha o kgonahale hore ho lokela toreng tjhe ka nnete nnete kore fela nnete, rea ema. Ntle le mono hee re tla sebedisa data ya rona.

Ke motho ya behang nako ya hae ka mananeo. Nka beha nako e lekanang le hora tse pedi, empa ke ke arotse ka dikotwana. Le teng ha ke shebe ntho e le ngwe, ho tla ya ka hore na ka nako e itseng ke be ke kgahliwe ke eng kapa ka tsatsi leo ke bone eng. Ka ska mohlomong ke etse mohlala, ke tla be ke bone hore ntate Donald Trump o buile ka ntho e itseng media-eng. Ke tla be ke shebana le yona ntho eno. Le teng ke tla be ke sheba mohaleng wa ka wa phone wa thekeng. Ke tla be ke sheba mohaleng wa ka wa thekeng ka nako e leng hore ha ke na ntho e e kentsweng ke sebetsana le yona ka nako ya ka ya ho iphomolela, ke tla be ke sheba ntho e tshwanang le eo. Ho fetafeta moo ke tla be ke sheba mohlomong ntho tse nqabolang kapa ntho tse nthabisang fela.

Wi-Fi ere e sebedisang e kgona ho hokela mehalana e leshome kapa ho feta. Ha re fe mathata ho hang ebe e kgutle e hokele le TV le komporo tse pedi. Ka bokgutshwanyane Wi-Fie re sebedisang ke unlimited hae re lekanyetse hore re sebedise mohlomong hundred and ten gigabyte motsheare le bosiu. Hape e re fe mohlomong hundred and ten haa. Re e patala five fifty, five sixty five ka kgwedi.